Ho ya ka moo ke bonang ka teng ha se ntho e lokileng ho hang hobane bothata bo qala ha ba kenya dintho tse sa tshwanelang ho kenywa le diaparo tsa rona tsa seshweshwe. Diaparo tsa rona tsa seshweshwe di na le tsela di na le melao eo e loketsweng ho aparwa ka yona. Jwale ha wa loka ho bona ha batho ba bang ba mose ba apara diaparo tsena ka tsela e sa nepahalang.

Dumelang, ntate wa Palesa o ne a itse ke fetise molaetsa wa mosebetsi eo a batlang ho tshwara wa mpho ya badimo ho lebohisa mora moradi wa hae ka ho fumana mosebetsi. O ne a kopa hore le tle le tlo mo tshehetsa ka tsatsi leo. Ee, letsatsi la mokete ke moqebelo. Moqebelo ona re yang ho ona ho apara seshweshwe. Ke ya leboha.

Ho ya ka maikutlo aka ha ke bone eka ke ntho e nepahetseng hore re kgetholle kapa hona ho ahlola batho ka lebaka la hore enwa ke mosadi enwa ke monna motho le motho a tshwanetseng kapa yena a nang leng tsohle tse hlokahalang hore ebe moetapele ha ebe moetapele. Ke ya leboha.

Ho buwa nnete, modiyanyeho o tumme haholo ka ho fetisisa ehlile ka hobane o hlomphehile, o ya shebahala hape o tswa hole le rona setjhaba sa Sesotho tsatsing la kajeno re santse re o rata modiyanyewe hobane re le Basotho re ke ke be ra tsoha re lahlile setso sa rona.

Masela ana a ke na bona botsebi bo bongata ka ona, empa ke a tseba hore seshweshwe sona se aparwa haholoholo nakong ya manyalo kapa hona ho yo kopa bo ho kopa lenyalo metseng e meng ho apara seshweshwe ho bontsha moo motho a tswang teng, kapa ho bontsha hore motho ke mosotho.

Nakong ya jwale ha re sa na ona marena ha ke soka ke mmona morena eo e kileng ka mo tseba o mong fela e leng Ntate Moshweshwe.

Ee, ke a tseba ka mokete wa pitiki wa Sesotho ke setso se seholo le se monate haholo ho rona Basotho. Ka moketeng ona ngwana ha a hlahile hangata ba mo hlabela nku kapa phoofolo e nngwe e kgolo, ebe ba mo fa lebitso la setso kapa lebitso le nang le moelelo o kgethehileng. Mokete ona o na le diketso tse ngata tse hlomphehang tse kang ho kgetha lebitso le ho etsa mekete ya setso, e leng ho bontsha botswalle le kamano ya lelapa le setjhaba.

Ho phehela dijo tsa rona tsa setso ke ho sireletsa moelelo wa setjhaba, botsitso ba boitshwaro le boiketlo ba bophelo ba rona. Ha re ntse re rata le ho ananela dijo tsa dinaheng tse ding, re lokela hape ho hlompha le ho boloka dijo tsa rona tsa setso e le ho re bana le ba lelapa, ba ka ipatlela boitsebo ba bona history le boitshepo ka botlalo. Sena ke karolo ya hore re be batho ba phetseng hantle ba hlomphang le ba e bapalang ka botlalo lefatsheng lena la rona la Afrika Borwa.

Le ha di-takeaway di le monate ebile di thusa haholo ka boiketlo ho molemo hore re leke ho tshehetsa mabenkele a rekisang dijo tsa setso hobane ke karolo ya setso sa rona e thusang ho boloka history le botsitso ba bophelo ba rona. Ho ka ba molemo ho mabenkele a dijo tsa setso a ne a fana ka tshebetso e potlakileng kapa ditsela tsa ho hohela bareki ba bangata. Ka ho etswa tjena re ka boloka le ho ananela dijo tsa setso ha mmoho le ho fumana boiketlo bo tsotsi. Utlwanang le ba di-take away.